Indima edlalwa wukudla ekwakheni ubudlelwane kanye nokukhuthaza umoya womphakathi kwamaZulu, ukuthi ukudla kungenye indlela umuntu atshengisa ngayo uthando. Ngakho-ke uma ngabe kuphekwa, kudliwa, abantu bayahlangana, futhi bajabule bese bethandana bengumphakathi.

zobulili zishintsha kakhulu ezindaweni zasemadolobheni kunalapho okusahlonishwa khona amasiko esiZulu. Emadolobheni izindima zobulili abazisebenzisi kakhulu, umuntu wonke umuntu wenza yonke into. Kanti emakhaya kusachithwa noma kusahlonishwa usiko lokubeka njengokuthi ubaba wekhaya angeke umbone ewasha, kodwa emadolobheni obaba bayawasha.

Ngiyakholelwa kakhulu ukuthi kubalulekile esikweni lamaZulu lokuqeqeshwa abantu abadala nabeluleki ngoba bona sebedlalile noma sebephilile impilo ethanda ukuba yinde kunathi. Ngakho-ke, izeluleko neziyalo zabo ziyamakha umuntu. Futhi, uma ngabe bekululeka abakushayi eceleni, kepha basuke belulekisana ngokweqiniso.

Inqubo yokudala iqoqo lemfashini. Abaklami bahlezi besematheni ngokwenzekayo ngoba bangabantu abaphiwa isiphiwo sokuwakha into. Ngakho-ke, bahlezi benezindlela njengokuthi basebenzise i-inthanethi ukuthola izinto ezisematheni nezinto ezithandwa ngabantu, ebese-ke baklama ngaleyo ndlela.

Izindima zamakhosikazi nabayeni angiboni zishintsha kakhulu emshadweni nasemndenini yabo kulesi sikhathi samanje, ngoba izindima ezazidlalwa kudala namanje kusayizindima ezenziwayo. Ngakho-ke, angiboni kuyizindima esezishintshile noma esezishintshe kakhulu kulesi khathi samanje, ukuthi nje abantu besifazane nabo sebeyakwazi ukuthi basebenze.

Uma umndeni wami ungikhethela umuntu engizoshada naye njengoba wona ukholelwa emishadweni ehleliwe, ngicabanga ukuthi nginelungelo lokunqaba ukushada lowo muntu ngoba, angeke ngishade nomuntu engingamthandi. Ngizomuhlonipha kanjani, ngizomuthobela kanjani? Ngingabachazela kahle ukuthi angeke ngikwazi ukushada naye lo muntu. Kungcono ngibeke noma ngizikhethele umuntu engingashada naye.

Ngicabanga ukuthi isiko lokukhokha amalobolo lisabalulakile esikhathini samanje, ngoba uma ngabe kukhokhwa ilobolo imindeni isuke yakha ubuhlobo obuhle, kusuke kungadayiswa noma kusuke kungathengiswa ngezingane, kepha kwakhiwa ubuhlobo obuhle. Ngakho-ke, isiko lokukhokha amalobolo lisabalulakile esikhathini samanje.

Kuchaza kahle kakhulu ukubaluleka kwemvunulo noma izimpahla zesintu kumuntu ongawazi kahle amasiko akwaZulu. Thina singamaZulu siyaziqhenya ngamasiko ethu. Ngakho-ke, kuhle ukuthi siphinde sihlobe nangemvunulo, sitshengise ukuziqhenya namagugu ethu.

Isikhathi la kwakukhona imfashini eyayidlisa kakhulu, nami-ke ngathanda ukuthi ngiyithenge. Ekuhambeni kwesikhathi lokhu kwaba nje isifundo esibi kakhulu, ukuthi ngesinye isikhathi ezinye izinto zasemhlabeni akufuneki uzigijimise ngoba nje zivele ziphuphe zibe umphuphe.

Indima engabe idlalwa womama noma amakhosikazi emndenini yabo, ukukhulisa izingane zabo benze amakhaya afudumele.

Umzala wami uyoshada kule mpelasonto. Iseluleko engingakupha sona uqinisekise ukuthi uba nomendo ogcwele injabulo ukuthi uma uhloniphe umyeni wakho, nihloniphane. Nenze zonke izinto ngokuhlangana ningalaleli abantu bangaphandle kwemishado yakho, ngoba uwena nomyeni wakho enobe nishadile. Ngakho-ke, noma ngabe nihlangabezana nezinkinga nizixazulule nobabili.

Indlela engingazisebenzisa ukuvuselela nokujwayeleka kwemikhuba eyokukhuliswa kwabafana, ukuthi sihlangane njengomphakathi, siyixoxe eyokubaluleka kokukhuliswa kwabafana ngoba nathi sifisa ukuthi abafana bethu bakhule babe ngamadoda aqotho ngakusasa.